Lokhu kungagcina kubo nomthelela okuthenini izinsizwa zingabe sisazazi ukuthi zingobani, zihluleke ukulandela amasiko njengoba lapho mezisuke zithomba zisuka.

Le mikhuba yenza ukuthi amadlozi azizwe nangokuthi abantu abaphilayo basabakhathalele, nangokuthi amalontunjana abantu abaphilayo bezwe sengathi amadlozi awukhathalele, futhi uyazizwa izicelo zawo. Futhi ayakwazi ukubalalela, baphinde futhi bakwazi ukuthi baphinde bakhiphe ukuxhumana phakathi kwabo nabantu abasaphila emhlabeni.

Impilo yale ntombazane izoshintsha kakhulu ngoba usizobhekana nezingqinamba ezihlukahlukene ezibhekana nabantu asebekhulile, abase kulesi sigaba esingene kuyo. Sekuzomele izinakekele iphinde futhi izihloniphe ikwazi okuyilungele nokungayilungele, okumele ikwenze nokungamele ikwenze.

Ukudla okufana namadumbe, obhatata, isipinashi kanye nommbila ikhona kudla okufana nokwemithelela yedabuko, nokusetshenziswayo futhi empilweni yesimanjemanje.

Imizwa yokuzizwa sengathi isikulungele ukuba nomuntu wesilisa, umindeni yayo ingakwazi ukuthi ihlale phansi iyichazele kabanzi ngokulawula le mizwa ukuthi ingayilawulwa kanjani. Nanokuthi ikuphi ekumele ikwenze uma izizwa ivukelwa ile mizwa.

Ukuba ngilalele izwi labo bobabili omakhelwane futhi ngibabizele umhlangano ngesikhathi esisodwa, lapho umakhelwane nomakhelwane ezobeka ukukhathazeka kwakhe novo lwakhe. Ekuthenini yini elandele ukuba kube nokungqubuzana phakathi kwabo, bese qhamuka nesixazululo esizokwazi ukuthi sibe nobulungiswa phakathi komakhelwane bobabili.

Kumele ngihlale phansi nabantu bendawo yangakithi ngibafundise ukubaluleka kokuba intombazane ifundiswe amakhono empilo, uma ishintsha esikhathini sokuba ngumuntu wesifazane. Nanokuthi lokho kungayisiza kanjani intombazane ekuthenini impilo yayo iqhubekele phambili, nangokuthi iziphathe kanjani emphakathini.

Umemulo umcimbi wesintu owenzelwa intombazane emase ishintshela esigabeni sokuba ngumuntu wesifazane. Lokhu ukugqoka isidwaba kufana nokuhlonipha amasiko, nangokuthi isidwaba isikhathini esiningi sidalwe ukuqokwa abantu besifazane asebengene esikhathini sokuba ngomama abaphelele, nangokuthi babe ngabantu besifazane abaphelele. So, uma.

Ngingakuhlola ngokuthi umfundi angibhalele i-iseyi ngezinto noma amasiko ayenziwa kudala futhi asaqhutshwa namanje, noma kube khona isikhangiso lapho abafundi bezolingisa imicimbi noma amasiko ayenziwa kudala futhi namanje asaqhutshekwa.

Yebo, lokhu kuyiqiniso umuntu ngumuntu ngabantu. Abantu ibona basiza ekuthenini umuntu abe yinto afuna ukuba yiyo, ngaphandle kwabantu ezinye izinto angeke wakwazi ukuziphumelelisa.

Imibuzo evame ukubuzwa imibuzo efana nalona. Ngabe kubaluleke ngani ukugcina la masiko, yiziphi izindlela azosisiza ngayo? Ngabe lezi mfundiso esizifundayo uma sinikezwa la masiko, kumele sizigcine kuze kube nini?

Izifundo ezifana nokuthi amasiko abalulekile empilweni yethu ngoba asikhumbuza imvelaphi yethu, nokuthi sigcine imvelaphi yethu ngaso sonke isikhathi. Lokho kwenza ubumbano emphakathini yangakithi.

Ukuba sithathe abantu abadala bayo i-phrojekthi kanye nezintandane sibahlanganise endaweni eyodwa, lapho abantu asebebadala abazobe befundisa khona laba abaseyizintandane ngefilosofi yobuntu ukuthi bangaziphatha kanjani. Nokuthi imaphi amasiko okumele bahlale bawagcine nangokuthi imvelaphi yabo ithini.